Uma ngabe ngingaklama isici esisha sokubhanga ku-inthanethi sokuthuthukisa ulwazi lwezezimali ngingadala isici esibizwa, nge-umqeqeshi wezezimali osebenzisanayo. Lesi sici singaba uhlelo oluzenzakalelayo oluhlanganisa i-chat box ehlakaniphile, ne-dashboard yomuntu siqu, oluhlaziya indlela umuntu asebenzisa ngayo imali, bese linikeza izincomo ezenziwe ngumuntu siqu njengokubonisa lapho echithe kakhulu khona noma anqobe khona. Luhlanganiswa nezifundo ezimfishane, amavidiyo amafushane, namakhwizi mayelana nezihloko ezifana nokonga, ukukhokha izikweletu kanye nokutshala izimali. Ngaphezu kwalokho, kungachaza imigomo yezezimali amagama alula, ngisho ngangolimi lwesiZulu futhi lunikeze ezikhumbuzo ezibalulekile, njengokukhumbuza umuntu nge-debit order noma ukonga imali.

Izinhlelo zezingxoxo zasendaweni eziteshini zomsakazo womphakathi zibalulekile kakhulu ngoba zinikeza inkundla ebonakalayo yokuza amazi abantu bendawo, ikakhulukazi labo abavame ukungatholakali eziteshini ezinkulu. Lezi zinhlelo zivumela umphakathi ukuba uphawule ngezinkinga ezithinta impilo yawo nsuku zonke, njengokushoda kwamanzi, izinsiza zempilo, izimfundo noma izinto ezenzeka emphakathini ngokukhuluma ngolimu lwendawo nangokusebenzisa izwi labantu bendawo. Lezi ziteshi zakha ukuzwelana, zikhuthaza ukubambisana futhi zinika abantu amandla okuba yingxenye yokuxazulula izinkinga zabo, ziphinde zibe indlela ephumelelayo kakhulu yokwazisa, ukufundisa nokugqugquzela. Ushintsho emiphakathini ngendlela eqondene nosiko empilweni yabo ezikhuluma nabo.

Uma mina nomlingani wami sihlela uhambo oluya ezweni elinokufinyelela okulinganiselwe ku-inthanethi, kungadingeka sinqume ngokucophelela phakathi kokuthembela ezingcingweni zamaselula noma ezinhlelo zokusebenza kwemiyalezo ezifuna i-Wi-Fi noma idatha. Uma sikhetha izinhlelo zokusebenza ezifana no-WhatsApp noma esiginali singase sibhekane nenkinga yokuntulekelwa kwi-inthanethi ezindaweni eziningi, kodwa singazilungiselela ngokulanda izinsiza eziyimfihlo ezifana ne-VPN, ukuthenga amasimu khadi endawo enedatha noma ukuhlela ukuxhumana esikhathini esithile lapho sizoba ne-Wi-Fi. Uma sikhetha izingcingo zamaselula ikakhulukazi noma omunye wethu eseNingizimu Afrika izindleko zingaba phezulu, singaxazulula lokhu ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezihlinzeka ngezintengo eziphansi zocingo.

Njengomgqugquzeli wenkundla yezokuxhumana onezigidi zabalandeli, ngingalisebenzisa ithonya lami ukukhuthaza inhlalakahle yomphakathi ngokudala okuqukethwe okunentshisekelo, okufundisayo futhi okuhambisana nezidingo zomphakathi. Lokhu kuhlanganisa ukwabelana ngezindaba ezikhuthazayo zabantu abenza umehluko emphakathini, ukuqhakambisa izinhlelo zokuzinakekela, izimfundo nezokulwa nezinkinga ezifana nendlala, udlame, ukungalingani. Ukuze ngiyibandakanye izithameli zami, ngingasebenzisa amasu afana nempikiswano eyobukhona, imibuzo enezimpendulo, ama-challenge asekela imisebenzi yomphakathi.

Esikhathini esizayo amadivayisi ahlakaniphile azoba manobala, asebenzisane kahle futhi asebenzise i-AI ukuze aziqondise ngokuzenzakalelayo, amathrendi afaka izibuko ezihlakaniphile, izinti ezigqokwayo ezilawula impilo ne-internet of things. Izinhlelo zokusebenza zizogxila kwezempilo, ukufunda nokuxhumana ukuze kubhekwe izinselelo ezifana nobumfihlo, kuzosetshenziswa ubuchwepheshe bokuncungulula idatha kwidivayisi uqobo. Kube nokulawula okuphelele kwedatha ngabathengi kanye nomthetho oqinile ukuvikela iy'mfihlo.

Uma ngiphathela abangani bami ephathini futhi ngifuna wonke umuntu adanse ngizodlala izingoma ezidumile ezinamathrekhi anomoya ophakamisayo, amagama alula nezishaya kahle ngoba lezi zihlala zenza abantu bazizwe bekhululekile futhi bejabule. Isibonelo ngingafaka izingoma ezifana nejerusalema kaMaster KG noNomcebo ngoba inothando lwase Afrika olukhuthaza wonke umuntu ukunyakaza. Ngidlale i-Uptown Funk kaMark Ronson noBruno Mars, enomculo onamandla ephakamisa umoya, ngifake i-Shape of You ka-Ed Shereen ngoba iyathandwa futhi ilula ukuyidayisa, kanye ne-Dropper ka-Afro-B ngoba inikeza izwakala elihle le-afro beat elishukumisa amadolo. Lezi zingoma zigxile ekwakheni umoya womdanso ongakhulisa ukujabula, zikhuthaze wonke umuntu ukuthi ahlanganyele futhi zenze iphathi ibe yisikhathi esingasoze salibaleka.

Njengomgqugquzeli wenkundla yezokuxhumana ukuze ngandise ukufinyelela nokuzibandakanya kwami, ngingasebenzisa amasu afana nokubambisana nabanye abathonya abelana ngomkhakha noma izethameli ezifanayo. Ukwenza amakhampeyini ahlangene, izivakashi ezibukhoma noma ukudlala imikhiqizo ngendlela evumelana nomyalezo wami, ngiphinde ngihlanganyele nemikhiqizo ngokusebenzisa imibukiso, izibuyekezo zomkhiqizo noma imiqhudelwano okuheha izethameli futhi kukhulise ukufinyelela.